Go tshameka metshameko ya kgaisano mo metshamekong ya seiloketeroniki go nna monate thata ka gonne o kgona go itlosa bodutu, o kgona go tlogela go nagana dilo tse dingwe tse di ntsi ntsi tse sa tshwanelang gore o ka ba o di nagana.

Ke nagana gore go nna teng ga metshameko mo megaleng go fokoditse go tshameka ga namana ga metshameko ka gonne mongwe le mongwe now ena o dirisa mogala go tshameka metshameko.

Ke nagana gore ke motshameko wa Ludo.

Motho mongwe le mongwe o dirisa di eleketeroniki go ka tshameka metshameko e e farologaneng ka gonne di-electronic di na le metshameko e mentšha e na leng dikakanyo tse ntšha e different.

Se ke se ratang ka metshameko ya ileketeroniki ke gore e na le botlhalefi ka mogare ebile e na le thuto ka gare.

Gore motho a kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng go tlhokega fela gore motho a be le data ya gore a kgone go e download-a and metshameko e e tumileng thata mo inthaneteng ke metshameko ya kgwele ya dinao le motshameko wa Ludo.

Metshameko ya mo internet-eng if o e tshameka o sa kgaotse wa lapa, tlhaloganyo ga e sa bereka sentle le matlho a gago a thoma go ba botlhoko.

Metshameko ya mo internet-eng gore e dire e tlhoka data ke kamo batho ba ba e dirileng ba dirang madi ka teng.

Mabaka a a dirang gore batho ba le bantsi ba tshameke metshameko ya mo inthaneteng bosigo ke gore ga motho a felletse ke boroko bosigo wa tshameka, ga motho a batla go tshwarwa ke boroko ka pela wa tshameka ka gonne wa tseba gore, mogala wa lapisa ebile wa otsedisa.

Metshameko ya mo inthaneteng e tokafatsa maphelo a rona ka gore mongwe le mongwe ya tshameka metshameko ya inthanete o kgona go nagana and gore metshameko ya mo inthaneteng e ne e se teng bogologolo ke gore inthanete le yone e ntse e se teng.

Dikotsi tse ke di itseng tsa metshameko ya mo inthaneteng ke gore mongwe wa tshamekang metshameko ya inthanete o ba addicted mo go yone.

Batho ba kwa magaeng ba palelwa ke go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ka gonne ba kgole le mabenkele ga ba kgone go fitlhela data ya gore ba reke data ba kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng and then ga ba tseye dilo tsa di internet-e serious.

Se re se tlhokang go fetola motshameko wa mo inthaneteng ke taba ya gore o tlogele go dirisa data e ntsi gore batho ba kgone go tshameka metshameko ya mo inthaneteng ya motshameko wa mo teng o nka o bopang ke go wa mafoko gore batho ba kgone go naganela wa go botsa dipotso motho a araba.

Dikotsi tseno le tse di itemogelang ke baatlelete mo metshamekong ya setso namana mme o akantse ditsela tsa go fokotsa ditlamorago tse di sa siamang di nna teng mo batshameking ba e-sports, ba tshwanetse ke gore ba tsamaye kwa di-doctor-ng ba check-iwe ka gonne metshameko yona ya lapisa.

Batshameki ba metshameko ya ileketeroniki ba itlhokomela boitekanelo jwa bone ja sentle fela ka gore bona ba na le di-doctor tsa bone tse di ba thusang and then ba na le letseno le le kgatlhisang.

Metshameko ya sešweng ya bana e jaaka go lelekisana e siame tota mo baneng because of bana ba kgona go naganela ba kgone le go fokotsa tsela le tsele mo mebeleng ya bona.

Ke metshameko wa kgathi, ke motshameko wa wool, ke metshameko ya diketo.

Metshameko ya bana e ka dirisiwang jang go rotloetsa go ithuta, metshameko e bana ba kgonang go ikemela ka bo bona, metshameko ya kgwele ya dinao.

Motshameko wa tenese ya diatla o tshamekiwa ka mogare ga lebala go na le sengwe mogare se ba se beileng and then o tshameka ke batho ba le babedi fela.

Motshameko wa go tlola mogala o tshamekiwa ke motho a le esi kampo ba le babedi.

Bana ba tshwanetse go latela melao gore ba seke ba lwa ba le ko metshamekong gore bagolo ba sa tshameka le bona.